Unefuthe elikhulu kakhulu ngoba ayiqheleki i-cricket ebantwini abantsundu. Ayiqheleki ngoba nyhni azikho ii-equipment zokuthi mayidlalwe nasezikolweni.

Amaxesha atshintshile ngoku, umntu angenza nantoni na afuna ukuyenza. Akusekho midlalo yootata nemidlalo yamantombazana yoomama, Ukuba umntu uyafuna ukudlala ibhola ekhatywayo angayidlala nokuba uyintombazana. Amaxesha atshintshile ngoba ayisekho laa nto yakudala yokuba umntwana oyintombazana akufunekanga nokuba aye esikolweni ngoba kuthiwa uya emzini uzokwenza. Ngoku amantombazana ayakwazi ukuba nazo nee-careers umntu abe yiloo nto afuna ukubayiyo abe ngugqirha okanye abe ngu-mechanic. Nebhola ke ngokunjalo, ii-sports, umntu angadlala nasiphi na asifunayo.

Iyalukhuthaza kakhulu ulutsha ngoba kaloku kwayona i-rugby ibisi-sport ebesidlalwa ngabantu abamhlophe, abelungu ukutsho. Ngoku iyabkhuthaza nabantwana abantsundu ukuthi bayidlale kakhulu kwaye ibingeso-sports sidumileyo kudala phaa. Into ibidume kakhulu ibiyibhola ekhatywayo kodwa ngoku ngoku idumile nayo futhi ineetumente ezininzi nayo. Ngoku iyabakhuthaza abantwana kakhulu loo nto leyo uba akuphelelanga kwibhola ekhatywayo qha.

Ndingaqononondisa ukuthi abantwana bangazisebenzisi iifowuni zabo ngexesha lesikolo kwaye ndicele nabazali ukuba bajonge abantwana ixesha ababanika lona kwiifowuni zabo benze isiqinisekiso sokuba bayazijonga iincwadi zabo.

Abantwana abasayazi eminye imidlalo edlalwayo ngaphandle, sebehlala bejongene neefowuni zabo bedlala imidlalo esezifowunini. Kanti kuyanceda umntwana ukhe aphume ayodlala nabanye abantwana azilolonge, ukudlala kumnceda ekuzilolongeni emzimbeni.

Imidlalo ingabanceda kakhulu abantwana kwimeko yokundandatheka ngoba xa udlala okanye kukho loo nto uyenzayo, ingqondo yakho iyasuka kule nto ikuphatha kakubi. Uyakwazi ukuthi ungacingi ngayo ingqondo yakho isuke kuyo.

Ndithanda iqela leSundowns kwaye ndibona liqhuba kakuhle kakhulu kunakuqala.

Umcelimngeni kwinto endiyithandayo ukuze ndiyenze ibe yingeniso kum ungaba kukuba banintsi abantu abayenzayo, ayinokuba ndim ndedwa.

Mna eyona nto ndiyicingayo uba mhlawumbi ingayinzuzo kwimidlalo yevidiyo kukuba ifundisa abantwana isiNgesi, iEnglish ukutsho.

Ewe, abantwana bayathanda ukulinganisa izinto abazibonayo, ngoko ke ingayichaphazela kanjalo loo nto.

Bangakwazi ukusebenzisana, umntu akwazi ukusebenza nabanye abantu. Umntu akwazi ukuba phakathi kwabanye abantu.

Ndicinga uba ndingathi angathenga umdlalo webhola ngoba ndibona ingathi nguwo olula kakhulu for umntu osaqalayo.

Ndingava kabuhlungu ngoba asiyonto ibhekele phi into yokuba yi-social media influencer. Kodwa ndingamkhuthaza ukuthi nokuba uyayenza kodwa abe nezifundo azenzayo bucala edyunivesithi ukuze abe ne-qualification abanayo. Xa kuthi xa kufika elo xesha lokuba iphelelwe leyo yokuba yi-influencer abe naso isatifiketi asiphetheyo esandleni.

Mna ngokuba ndithanda ukupheka inoba ndingenza ishishini lokupheka endingalivula ngeMiqgibelo nangeCawe, into ezondingehlisela imali bucala.

Mna ndicinga ukuba umntu onesifo sokuxhuzula xa kuthiwa umdlalo uyasibangela futhi isifo sokuxhuzula, ndicinga ukuba umntu oxhuzulayo mna angaqalisi kwa ukudlala umdlalo onjalo.

Ukhona umntu endimaziyo owajika into ayithandayo yaba lishishini. Yayi ngumakhelwane wam, wayethanda yayi ngumntu othanda ukuthunga. Ngoko ke wayijika loo hobby yakhe wayenza ukuba ibe lishishini, athungele abantu iimpahla zabo.